Nna kopo ya ka ya thenda ekaba ya ho clean-a kapa hona ho hlwekisa sepetlele.

Eya ke bona, ba se ba di fumana. Batho ba dulang mahaeng hobane, ditshebeletso tsa bophelo bo botle se di le hohle dinaheng.

Nna ke bona se ka thusang batjha hore ba tswe dithethefatsing, ke ha ho ka ba le dipapadi kapa tsona di-activities tsa boikwetliso. Tsona dintho tse etsang di-talent-e di be teng ka hara metsi. Ho ba tshwarella hore ba ske ba qetella ba iphumana ba dutse dinthong tse sa lokang.

Nka sebedisa lekgala kapa mohalakane ho ntsha nyoko hore ke be hantle.

Re ka thusa batsofe ba rona hore ba phele hantle ka tsela ya hore ba fumantshwe meriana kapa hona ba fumane bobebe ba ho fumana ditshebeletso tsa bakudi. E leng ho bitsa manese hore batle metseng ya bona ka ntle le hore ba lo dula nako tse telele di-clinic-ing kapa tsona dipetlele.

Motho hore a tsebe o na le kankere, tlameha a ye sepetlele kapa hona tshebeletsong tsa bakudi moo e leng clinic, hore a etswe ditlhatlhobo teng. Mme ka mora ho fumana, dikarabo ke teng moo a tla tseba hore qalo ya hae ya ho fumana thuso ka ho lwantsha kankere eo e tla ba eng, tse ding tsa teng e ba chemotherapy, e ba radiation le tse ding tsa ho sebedisa, meriana.

Taba e etsang batho ba mahaeng ba be le bana ba bangata haholo ke hobane ba hloka ho tsebiswa kapa yona information, ya hore ho ka ba le dithiba pelei tse ba di sebedisang hore ba se ke ba nna ba ba le bana. Hape mahaeng boholo ba batho ba bang ha se batho ba sebetsang haholo bo mme, jwale ba tsebahala ka hore ho ba mme ke ho etsa ngwana.

Mohlolomong molao wa rona o ka leka ho lwantsha ditheko tsena tse hodimo, tse nyolohileng haholo for batsofe ba rona. E leng tsela ya hore mohlolomong ba ka ba fa diphallelo. Tabeng ya motlakase mohlolomong ba ka ba thusa ka mollo wa mahala oo ke dumelang hore ho ntsona le metsana e ifumanang. Mme metsi le dintho tse ding, metsi ona e ntse le mahala di dibakeng tse ding, e leng ke nahana ke yona tsela ya ho thusa.

Eya ka mokgo ke bonang ke bona batho se ba sebedisa ditheho tse teng tsa malapa di-clinic-ing hore na ke mahaeng kapa hona makeisheneng. Mme ke e mong wa batho bao ba di sebedisang. Hape ho bohlokwa haholo hobane di o etsa hore le o rere ho ba le lelapa la hao ka nepo.

Ke hore le bona ba thupellwe hore ho bohlokwa haholo ho sebedisa kgohlopo hobane bona qetellong ko hobane, ha hona dithibela pelei tse seng tse di entswe for bona, empa ba ka sebedisa kgohlopo ho tlohella ho senya banana.

Clinic e tsamayang e etsa diteko tsa malwetse hara metse ke clinic e thusang haholo hobane e thusa batho. Hape e kenyeleditse le ho fana ka meriana ho batho, be eleng hore se ntse ba tseba boemo ba bona ka tsa bophelo ba bona. Le ho thusa masea ka nako tse ding ka dinale. Ho bohlokwa haholo setjhabeng, hore batho bano ba kenella ba tlo ba thusa.

Ke nahana ke morero o motle haholo, hobane e le hona le ho lo fokotsa batho ba bangata ba tla be ba eme dihora-hora di-clinic-ing ba emetse meriana kgwedi le kgwedi. Hape le for batho ba sebetsang ho tla ba bobebe haholo hore ba kgone ho ya mesebetsing ya bona le ka ntle le ho dula ba ikopa hore ba kgone ho ya di-clinic-ing. Ena yona e tla etsa maphelo a batho bobebe ka nnete.

Nka mo thusa ka hore ka mehla e meng ke mo latele meriana di-clinic-ing haeba ho sa hlokahala a bone ngaka. Hape ka na mo thusa ka hore ke nne ke mo fe ditsebiso tse etsuwang tsa bophelo le ka ntle ho tsa bophelo. Tsohle tse nahanang di a mo ama, ka mo thusa le ka hore ke mo etsetse dintho di be bobebe lapeng ka hore ke mo etsetse tsohle.

Motho a hlanyang ke motho a etsang dintho tse sa tlwaelehang ho batho ba bang. Mohlolomong ra re ke motho a tla tsamaya a tsola. Ke motho a tla tsamaya a otla batho. Ke motho a tla tsamaya a hweleditse kapa hona ho lla, a etsa dintho tse fapaneng le batho ba di etsang. Ke hona moo mo ho thweng ke motho a hlanyang. Mme motho a jwalo ke nahana o hloka ho fumana thuso.

Eya, ke nahana ka yona ebile ke nahana e na le nnete hobane lemon-e re a tsebang hore ke se lwantsha mafura haholo mmeleng ya rona. Jwale ka nnete, ke nahana ke nnete taba ena.

Eya, ke dumellana le taba ena na ke nahana ke nnete ebile ke ntho e ntle haholo, ho ruta bana ka dithibela pelehi ho tloha sekolong, hore ba hle ba tsebe hore bona ba ema kae e le hore ha ba fumana thupello ho tswa sekolong, ba tla bona bohlokwa ba yona e le kannete.

Eya, batsofe ba fumana thuso e ba loketseng dipetleleng le hona ke bona mmuso o entse kannete hore ba e fumana, hobane batho ba tsofetsweng dipetleleng mona ho ngodilwe hore ha ba tlameha ho fola mela e melelele ebile ba tlameha ba thuswe pele ho batho ba bang. Ka mokgwa o jwalo, ke a bona ka nnete hore mmuso o ba hlokometse.

Nkare ho batho bana ba nang le dihlohong, ha ba na le mafu a itseng, ba se ke ba ba le ditlhong mme bona ba kgathalle taba ya hore bona ba tlile clinic-ing ho fumantshwa dithuso. Hobane mafu a na na ao batho ba a bonang ekare a na le dihlong ha ho tsebisahale, ba fumane jwang. Mme ke ditsela tse ngata ngata tseo batho ba tholang mafu ana ka ona mme ke re bona ba ipehe pele ka hore ba fumantshwe dithuso mme ba phele.

Ke tlo leka ho bua le yena, Ke mo dudise fatshe Ke mmontshe kotsi ae etsang ha a sa batle Bana Ba fumantshwe diente hore maro ao a diente a bohlokwa haholo mmeleng ya batho ana ebile ngwana a sa fumantshwe diente a ka ba le policy e leng kotsi ho ngwana hore ho fumane diente tsa hae ka nepo. Ng

Lefu la COVID-19 le la tla ka sekgahla haholo mme le le kotsi. Mme ntho e nka e buang ka yona ke hore re lebohetse hore le la thoulwa bohale ba teng ke manese a rona kapa tsona dingaka tsa rona. Le ha jwale e la nka batho ba rona haholo pele e ka bonwa hore e fokotseha jwang, mme re bone hore dipetlele tsa rona di lekile ho e lwantsha ebile re le setjhaba ra ba ra jwetswa ka mokgwa oo re ka e lwantshang ka teng le rona.

Eya, ke dumellana le sona haholo. Ngwana a jang dimatlafatse, o ba o ba hlooho e bonolo haholo ebile ho ba bobebe for ena hore a ithute sekolong. Hobane dijo tsa di jang di matlafatsa mmele le kelello ya hae e dula e le tjhatsi. Jwalo ka nkare dinawa, tlhapi di thusa ngwana haholo masapong a mmele. Hape ngwana a fumantshwa le tsona dijo tse etsang hore bophelo ba hae bo be bobebe. Jwale ho ba bonolo haholo hore a ithute ebile a hole le bobebe.